Nṋe ndi vhona uri uri mabasi mabisi a kone u fara tshifhinga na uri riṋe ri songo vha na khaedu zwi tshi ḓa kha u ṋamela hu tea u engedziwa mabisi huvhe arali zwi tshi konadzea mabisi a siane nga minete dza dza furaru, zwivha zwi khwiṋe uri vhathu vha kone u ṋamela huna tshifhinga vho salaho vha kone u dovha vha wane tshikhala tsha uri vha swike u ṱavhanya mushumoni kana zwikoloni. Hezwo zwinga thusa arali ho engedziwa mabisi mabisi a kone u siana nga tshifhinga tshiṱuku, a songo siana nga tshifhinga hu songo vha na tshikhala tshilapfhu tshine a sina ngatsho, uri muṅwe na muṅwe a kone uya mushumoni kana zwikoloni a swike huna tshifhinga.

U gonya ha mbadelo dza mabisi zwo kwama tshikwama kana mugwa mugaganyagwama wanga wa ṅwedzi nga nḓila isi yavhuḓi, zwo ita uri ndi fhedzisele ndi fhedze ḽitshi vho vha muthu ane uvho ṱoḓa vhudzulo vhu vhune ndi nga kona u dzula tsini na hune nda shuma hone nga mulandu wa khaedu ya tshelede yau ṋamela bisi ḓuvha na ḓuvha. Hezwo zwo kwama masheleni anga nga nḓila isi yavhuḓi nda fhedzisela ndi tshi vho humbula uto dzula tsini na hune nda shuma hone, ndi si tsha ṱoḓa uri ndi ṋamele bisi nga mulandu wa uri dzi mbadelo dza hone dzi khou gonya ahu fheli miṅwedzi miraru dzi sa gonyi, dzi fhedza miṅwedzi miṱuku dza dovha dza gonya.

Tshenzhemo ine ndavha nayo kana ndo no vhuya nda ṱangana nayo, zwitshi kwama bisi mabisi u ṋamela mabisi ndi musi ndo lenga mushumoni, havho havha hu uri asi lwa u thoma nda humisiwa nda nda fhiwa ḓuvha ḽa ḽa ḽa ḽa usa shuma ḽine aḽi nga badeliwi, zwine zwi kho amba uri ndo fhiwa ḓuvha ḽa uri ndi humele murahu. Ngauri ndovha ndi tshi khou swika ndo lenga tshifhinga tshinzhi nga bisi nda swika henda ṋanga uri ndi khwiṋe ndi bve hutshe nga matshelonisa, u itela uri ndi kone u swika hutshe na tshifhinga sa izwi bisi ḽi tshi lenga u swika, ḽi tshi lenga nga mulandu wa vhathu vhare vhane vha vha vhanzhi vhane vha vha vha khou ṋamela.

Kha vhupo hahashu ri ya dzi ofisini dza mabisi ane o imaho ngauri, rina mabisi a a tshumelo dzo fhambananaho hanefho kha dzi ofisi dza aneo mabisi, ria kona u fhiwa ma mafhungo ane a yelana na kutshimbilele na zwifhinga zwine bisi ya ya ḓovha itshi kho tshimbila ngazwo, uri na iwe sa muṋameli u kono uita dzudzanyo dzo teaho uri u kone u swika nga tshifhinga kana u kone u fara bisi ḽo teaho ḽine ḽa khou ya hune iwe wa khou wa kho ṱoḓa uya hone. Riya dzi ofisini ra kona u wana muvhigo kana mafhungo ano yelana na zwifhinga na vhupo uri basi ifhio i khou ya kha vhupo vhufhio nga tshifhingaḓe.

Uḓi wana ndi kha nyimele yo raliho ndo no ḓi wana ndi khayo lunzhi, ḓuvha ḽenda ḓi wana ndi kha nyimele ine ndo ri ndi tshi dzhena basi bisini nda wana mitengo yo gonya ndi sa zwiḓivhi hu songo vha na na na nau vhudza vhaṋameli, ndo humbela thuso kha muṅwe wa vhaṋameli we avha ana tshelede a kona u nthusa uri ndi kone u ṋamela sa izwi ḓuvha lovha ḽono kovhela, ndo thusiwa nga muṅwe wa vhaṋameli fhedzi driver ovha a khou ṱoḓa tshelede yawe yo fhelela. Zwino muṅwe wa vhaṋameli wa mbilu yavhuḓi ari uḓo kona u nthusa a nthusa nda kona u ṋamela na nṋe nda ya hayani, ndo thusiwa nga muṅwe wa vhaṋameli musi mitengo yono gonya ndi si tsha ḓivha nṋe ndi tshe ndo fara tshelede ya mitengo ya kale.

Sa muthu ono shumisa bisi hezwi huna tshiṱereke zwa mabisi ndi vha na khaedu vhukuma ya uri hune nda khou ya hone ndi tea uri ndi ṋamele luvhili uri ndi swike, zwine zwa kho amba uri ndi ḓo tea uri ndi ye dzithekhisini ndi tshi swika u ṋamela thekhisi ndi tea u badela ṋamela thekhisi yau thoma, ndi swike ndi dovhe ndi wane iṅwe thekisi ḓoroboni ine ya ḓo ngisa hune nda shuma hone. Zwino arali ndi tshi khou tshimbila nga bisi ḽi ndi tshimbila ubva hayani uya hune nda shuma hone hu songo vha nau shumisa the bisi mbili, zwino zwivha zwikho nkwama nga nḓila isi yavhuḓi tshikwamani sa izwi ndi tshi shumisa masheleni manzhi arali huna zwiṱereke zwa mabisi, ndi shumisa tshelede nnzhi yo fhirisa ine nda i shumisa musi ndi khou ṋamela bisi.

Uya nga ha nṋe ndi vhona zwo tea uri vhaaluwa vha wane luhafhulelo zwitshiḓa kha dzimbadelo dzau ṋamela mabisi, ndi vhona zwo tea sa izwi vha vhathu vhane vho ḓi alutshela nahone hu kale vha tshi khou a shumisa, ndi vhona zwo tea uri vha fhiwe luhafhulelo kha mitengo ya mabisi uri vha kone u tshimbila zwo leluwa sa izwi vha vhathu vhane vha ḓi tshilela nga nga nga nga mundende. Zwine zwa khou amba uri tshelede ine vha vha vha khou i wana ivha i ṱhukhu, nahone vha tea uri vha kone u tshimbila zwo leluwa hu sina vhuleme ngauri ndi vhathu vhane avha tsha tou kona uḓi itela zwithu zwinzhi.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou shumisa bisi ndisa fareye zwavhuḓi nga mureili wa bisi, musi ndo renga huna tshithu tsho no pfhi thege kana thikhithi yau ṋamela bisi, zwino nṋe ndi muthu we avha a khou tou thoma u renga heyo thege ya ya u ḓadza dzi dzinyendo dzanga dza uya hune nda kho ya hone, zwino ndovha ndi sa ḓivhi uri dzi shumisa hani ndovha ndi sa zwiḓivhi uri hezwi ndi tshi ṋamela dzinyendo dzanga dzivha dzi kho fhungudzea. Zwino nda ya nda ṋamela bisi ndisa ḓivhi uri dzinyendo dzanga dzo fhela dza uri ndi tshimbile nga bisi, ndi tshi swika nditshi kwamisa thege yanga hafhaḽani kha mutshini hu sa bvi tshiḽipi tsho sumbedza uri ndo thega, ndi hafha ḓiraiva atshi thoma u amba na ṋne nga nḓila isi yavhuḓi ngauri na ene ovha sa zwiḓivhi zwori nṋe athi zwiḓivhi.

Tshihulwane tsha migwalabo ine yavha i hone maba mabisini, ndi u sa holeli holeliwa kana u badeliwa zwavhuḓi ha vha, ha vha reili vha mabisi Hune zwavha zwi tshi khou ḓisa migwalabo. i ne migwalabo ya ya hone ya ita mi, ya ita matshilo a vhaṋameli a vhe. a konḓe a vhe fhasi ha mutsiko. Zwine arali zwa nga itiwa ndi uri, hu khwinifhadziwa vhareili, hu khwinifhadziwa miholo ya vhareili. Vha wane malamba ane a tea mishumo yavho sa sa izwi vha tshi shuma u vhavha. Vha tshi vuwa nga matsheloni vha vha eḓela vhusiku ḽo kovhela, vha tshi khou tshimbidza vhathu. Sa izwi vho fara matshilo a vhathu.

Zwi vhangi zwa migwalabo tshifhinga tshinzhi, ndi musi vhareili vha mabisi vha tshi khou ṱoḓa miholo yo engedziwaho. Zwi tshi khou yelana na mishumo ine vha i ita sa izwi vho fara matshilo a vhathu nga u reila. Zwiṅwe zwo no vhanga migwalabo ndi musi vhathu vha tshi vha na thaidzo ya muḓagasi, hezwi vhathu vha na thaidzo ya muḓagasi, vha ya swika hune vha vala nḓila ya nnyi na nnyi. U itela uri zwililo zwavho zwi kone u pfiwa, zwine zwa amba uri hezwi vha na zwililo vha ya ya, vha vala bada. Uri ma muthu ane a vha haningei nṱha a kone u vha thetshelesa, a kone u sedzana na zwililo zwavho. Hezwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ita uri hu vhe na migwalabo, ine ya sia vhaṋameli vha na thaidzo kana vha na nḓaḓo, ya uri vha ye dzi taxi, dzi thekhisini.

Ndo no, ndo no kwamea lunzhi kha uri ndi ḓi wane ndi na thaidzo. Musi hu tshi khou, hu tshi khou vha na migwalabo kha mabisi. Vha vhareili vha mabisi vha tshi khou ṱoḓa miholo, i engedziwe. Vha swika he vha sa ḓe mishumoni uri vha kone u reila mabisi. Hezwo zwo kwama nga nḓila i si ya vhuḓi, sa izwi ndo tea uri ndi shumise tshelede ine athi nayo. Ndi yo hadzima tshelede ya uri ndi kone u swika mushumoni nga tshifhinga. Hezwo zwo kwama nga nḓila i si ya vhuḓi tshikwamani. Na zwinwe hafhu zwe zwa vhuya zwa itea ndi musi vhathu vha khou gwalabaho, vha lushaka vha tshiya vha vala nḓila, uri ri sa kono, uri dzi zwi zwiendedzi zwi sa kone u pfukha. Hezwo na zwone zwo humisela nga maanḓa murahu vhutshilo.

Ine nda vha nayo yo, zwi tshi ḓa kha kha dzi thekhisi. Ndi musi dzi thekhisi dzi a kona uri dzi hu swikise mushumoni nga tshifhinga. Zwi tshi khou bva kha uri ndi vhathu vhane vha vha, vho ḓiimisela uri vha ite, vha hwale vhathu nga tshipidi. Zwine zwa ita uri vha swike nga tshifhinga vha si na ṱhonifho, kha milayo yo vheiwaho badani. Ndi vhathu vhane vha a gidima vhukuma hafhu a vha tevheli dzi tswayo, a vhatevheli zwo vheiwaho badani vha tshi khou itela uri, tshifhinga tshenetsho tshe vha tshi wana, awara eneyo ye vha i wana, vha kone u shuma. Vha kone na u hwala vhathu vhanzhi.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi shela mulenzhe nga nḓila yavhuḓi, hu uri vhathu vha kone u vha na fhethu hune vha kona u shavhela hone, kana hune thekhisi dza vha tsitsa hone. Arali hu tshi khou vha na na hezwiḽani, na kwanyekwanye ya zwiendedzi. Hafho hune zwiendedzi zwa vha na kwanyekwanye kana mabisi a vha a sikho asi khou tshimbila, thekhisi dzi kona u swikisa vhathu mushumoni nga tshifhinga. Zwi tshi khou bva kha uri dzi vha dzi tshi khou dzhia muṋameli muṅwe na muṅwe lwa tshihaḓu, uri na vhone vha kone u vha vho hwala vhathu vhanzhi, nga tshikhala tshipfhufhi. Zwino hezwo zwi a thusa zwi vha zwi tshi khou thusa, u shela mulenzhe nga nḓila ya vhuḓi ine ri nga ri arali mabasi a si khou tshimbila, thekhisi ndi dzone dzine dzi a kona u zwi ita.

Khaedu ine ndo no ṱangana nayo, zwi tshi ḓa kha u ṋamela thekhisi. Ndi musi ndi tshi ya hanefha zwiṱitshi zwa thekhisi, ndi tshi ya u ṋamela. Nda wana ri tshi khou pangiwa kana ri khou pfi ri ṋamele, thekhisi i songo lungelaho u shuma kana u tshimbila badani. Ine u wa i vhona uri heyi thekisi ayi ngo lugela u shuma badani, fhedziha hu khou pfi ri ṋamele. Ri ṱuwe ngayo zwa sia ndi na tshenzhemo i si ya vhuḓi. Ngauri riṋe vhaṋameli ri tea u ḓi ṋangela thekhisi ine ra ra nga tama u i namela. Zwo sedza tsireledzo na zwiṅwe, fhedziha ro wana ha uri ho rangisiwa masheleni phanḓa, ha vheiwa matshilo a vhathu kha kha tshiimo tshi si tshavhuḓi.

Tshenzhemo yanga uya nga zwe nda ḓiwana ndi khou ṱangana nazwo, ndi zwa musi hu tshi khou sedziwa dzi thikhithi hu khou sedziwa na mabambiri ane wavha nao uri o teaho na kana o lugela na uri iwe unga kona u ḓiwana u tshi khou ṋamela, kana utshi khou ṱuwa na vhaṅwe nga tshenetsho tshiendedzi tsha muyani i ngavha bupho. Hezwo zwi zwo ita uri ndi vhe muthu ane o ḓiwana a a songo tsha to takala nga mulandu wa uri ndo vha ndo ḓi imisela uri nga tshifhinga tsho imaho ngauri ndi ḓovha ndi tshi ndono ṱuwa kana ndi khou ṱuwa, fhedzi ha fhedzisela ho novha nau lenga zwi tshi khou ḓa kha mafhungo a mabambiri a tshi kha ḓi sedzulusiwa na mabambiri a vhaṅwe vhe ravha ri kho tshimbila roṱhe, avha a tshi khou sedzulusiwa uri na zwa vhukuma ri kho tea na kana ro lugela uri ri ṱuwe nga tshetsho tshiendedzi.

Ee, ndi vhona zwi si zwavhuḓi ende ndi zwithu zwine zwa kho itea ḓuvha na ḓuvha, zwine wa wana thekhisi dza mini basi dzo ḓa ubva hanengei havha iti vhadzo ma magani adzo dzo vhetshelwa uri dzi na mbetshela ya uri dzi hwale vhathu vha fumi ṱhanu, fhedziha u tshi swika hanefha hune vhuima bisi kana vhu hanefha hune dzi thekhisi dza dzula hone, hune ra hu vhidza uri renkeni u wana huna zwidulo zwiṅwe zwo pangiwaho zwine zwe zwovha zwi siho zwa zwine zwa engedza tshivhalo tsha vhathu. U wane vhathu dzithekhisi kana mini basi ine ya khou tea u hwala vhathu vha fumi ṱhanu yono hwala vhathu vha fumbili, zwine zwavha zwitshikho shela mulenzhe nga nḓila isi yavhuḓi mapholisa vha tea uvha hone badani uri vha kone u sedzulusa hezwo zwithu uitela uri zwi fhungudzeye hezwo zwithu.

Hezwo zwi ngita uri ndi dipfhe ndo khameya mukulo vhukuma ndi si tsha kona u fema saizwi zwithu zwikho ḓura vhukuma, zwino arali mutengo wo gonya wa peṱirolo na mutengo wa thekhisi wa gonya waya nṱha hezwi peṱirolo itshi tsa mutengo wa wa thekhisi au tsi, hezwo zwithu zwivha zwi tshi khou vhavha ngauri musi utshi kho shuma uvha utshi vho shumela yone thekhisi sa izwi i tshi dzhia masheleni manzhi ngeno vhone vha tshi kho vha si khou tou badela masheleni manzhi ngauralo. Nṋe ndi vhona zwa zwi khwiṋe uri arali mutengo wa peṱirolo u tshi tsa wo fanela utshi ḓi tsitsiwa vho na yone uri na riṋe ri kone u fema zwavhuḓi, sa izwi zwi tshi khou ri lemela vhukuma ri tshi khou shuma mitengo i nṱhesa zwi ita uri ri shumele yone thekhisi ri si tsha kona u ḓi itela zwiṅwe zwithu riṋe vhaṋe namusi ri tshi khou shuma ri sala ri sina tshithu.

Hezwi muṅwe na muṅwe ana thaidzo ya masheleni hafhu husina muthu ane a ḓo to takuwa ari ene u ḓoi badela heyi tshelede ya ḓiraiva ine ya mureili ine ya khou shotha, hezwo zwi vhea mutsiko kha vhathu vho ṋamelaho vhane vha khou ṱoḓa u swika mushumoni nga tshifhinga kana mahayani, saizwi mureili a singa tendi u bvela phanḓa nau reila tshelede yawe i tshi khou i tshi khou ṱahela. Zwine zwa amba uri riḓo thoma ra ṱoḓulusa u thoma uri ndi nnyi o shothisaho tshelede ndi nnyi a songo badelaho ngomu thekhisini, musi rono wanulusa hezwo a kana arali hovha na nau sa pfhesesa kana hovha nau sa kona u vhala ria kona uri ri vhone uri ringa posela vhugai uri i fhelele ya ḓiraiva kana ya mureili, sa izwi ri tshi nga soko ri nga sokou ntsha tshelede.

Ndi nga ḓipfha ndi songo farea zwavhuḓi na luthihi, lune ndi nga ḓipfha ndo tshinyadzeliwa ḓuvha lune ndi ḓo sala ndo vhaisala muyani, saizwi ndo badela mbadelo yo fhelelaho nahone zwia vhavha arali ṋamusi kana hunga pfhi mureili u kho vhuisa tshelede yanga ye nda badela ngayo u wana tshiṅwe tshifhinga u tshi khou tsitsiwa kana mureili a tshi khou ri ene ha tsha ya phanḓa u kho guma henefho, u wane fhethu hune ha khou tsitsa hone husina dziṅwe thekhisi dzine uḓo dzi fara wa kona uya phanḓa hune wa kho tea uya hone. Nahone zwi vha zwi si zwavhuḓi ngauri tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi khou tsitsa na fhethu hune, hua ofhisa huvha husi fhethu hune havha na tsireledzo yavhuḓi hezwo zwia vhavha ende ndi zwithu zwine zwa kho itea ḓuvha na ḓuvha, fhedziha ndi nga pfha muya wanga wo vhaisala lune unga fhedzisela utshi khou lwiwa.